Izinzuzo zokusebenzisa izithuthi zesonto kuyasiza kakhulu kubantu abanesifo komqondo ngoba uthola ukuthi la kule zithuthi lezi kunabantu osuke ubazi, la bantu abakwaziyo or abakwazi isiqu sakho kukusiza ekutheni bakwazi ukukunakekela ngoba bayakwazi. Akufani nokusebenzisa izithuthi ezijwayelekile ezilayisha wonke umuntu, zibalulekile lezi zesonto ngoba zomphakathi ngoba niyazana ninonke kuzona.

Njengomuntu ohlala KwaZulu-Natal-i impahla kaloliwe kuye into eyenza kufike emva kwesikhathi esilindelekile ukuthuthwa kwayo, enkulu kakhulu ukuhamba kukagesi. Izithuthi zikaloliwe ikakhulukazi manje zisebenzisa ugesi, so ukuhamba kukagesi kuye kuthikameze kakhulu nokuntshontshwa kwezinsiza zokusebenza kuyenza . Kuba nomthelela ekutheni ukuthuthwa kwempahla kuphazamiseleke kugcine kube nokubambezeleka, utholukuthi kuntshontshiwe izinsimbi kuwona ujantshi le ekufanele kuhambe khona izithuthi impahla leyo kaloliwe.

Uma uhlela ukuthunyelwa kwamanye amazwe ngololiwe kufanele uhlele ngaphambili ukuthi ujantshi yini sokuhamba, akukho yini ukutshontshwa okuke kwenzeka. Nokuphazamiseka kogesi oya kulona ukuthi ugesi awuhambi yini ngendlela engajwayelekile nanokuthi ubugebengu bungakanani khona kujantshi. Nami masewuhamba uhlele ukuthi uhambe, uhlele mhlawumbe ihora kunesikhathi ofuna ukufika kusona, uhambe ngaphambi kwehora, loko kuzokusiza ukuthi ufinyelele lapho uyakhona ufike ngesikhathi esingcono kakhulu.

Uma uthutha impahla kuyasiza kakhulu ukuhamba ngesitimela noma indiza ngoba ukuhamba emgaqweni uthola usuhamba udlula ezindaweni ezifana njengamtholi. Kumatholi khona ugcina sowukhokha izimali okade ungazihlelelanga mhlawumbe usuka kwesinye isifundazwe uya kwesinye, ugcine usukhokha izimali ezinkulu kakhulu ngoba udlula amatholi amaningi emgaqweni. Ukhokhe imali engaphezulu kwaleyo okade uyihlelelile kanti umuhamba ngololiwe, lezo zimali lezo uyakwazi ukuvikeleka ukuthi uzikhokhe, ukhokha leyo mali leyo okade uzimisele ukuthi ukhokhe ngayo. Noma ngabe uhamba ngendiza ayikho ezinye izimali ogcina uzikhokhela endleleni.

Ukuqikelela ukuthi awukhokhi izindleko ezengeziwe kunobuzihlelile uma ufuna ukuthutha impahla uya kwezinye izifundazwe, ukuthi izithuthi zakho njengamaloli wenze isiqiniseko sokuthi zisesimweni sokuhamba emgaqweni . Zilungiseliwe, amabhuleki ashekiwe ukuze emgaqweni ungatholi iloli lakho sekufanele ubize umakhenikha ukuthi azolibheka noma selifile endleleni alisakwazi ukuqhubekela phambili, loko kungakwenza ugcine sowukhokha ngaphezulu kwaloko bewukulindele. Enza isiqiniseko sokuthi izithuthi zakho zisesimweni sokuhamba emgaqweni.

Ubuchwepheshe buyasiza kakhulu ukuthi wazi isikhathi sangempela sokuhamba kwamabhasi ngokuthi u-check-e i-timetable online efonini yakho, ukuze ukungilibaziseki esikhathini zakho zokuhamba. Ukusebenzisa ubuchwepheshe iyona ndlela elula kakhulu ukuthi wazi amabhasi ahamba ngasikhathisini nokusebenzisa ifoni, ufone ubuze ukuthi amabhasi izikhathi zawo zokusuka, nesikhathi esilinganiselwe sokufika lapho kuleyo ndawo eyakhona. So, kubalulekile ukuthi amathebula uwabheke efonini usebenzisa i-inthanethi ukuze ungazitholi usufika lapho ufuna ukuya khona emva kwesikhathi.

Yebo, ngake wavolontiya ukusebenzisa imoto yokuthutha abantu abadala ngaleyo ndlela ngasengithola i-experience yokuthi ngigcine ngikwazi ukushayela izithuthi ezijwayelekile ukuthatha umphakathi. Ukuthutha abantu abadala kuyakusiza kakhulu nawe ufunde izinto ezithize, ufunde okuningi mayelana nokuthatha abagibeli, ufunde izidingo zabo abantu abadala, nokujwayela nje umgwaqo ukuhamba emgaqweni kuyakusiza loko kakhulu. Abantu abadala abakuthandi uhambe ngesivinini esiphezulu kakhulu ufika enkampanini unerikhodi elihle lokuthi ushayela kahle emgaqweni, uhlezi unokujabula nase mphefumulweni ngoba ukuthutha abantu abadala ufunda .